Ndake ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga ngoba emva koko nawe ndabona ukuba asikho kangako isidingo sokuba ndibe nedatha ngoba ayibalulekanga into endiyenzayo efowunini kuba andinadatha kwaye abantu bandifumana ngokuvele bandifowunele.

Uluvo lwam andiqondi uba ikhona inethiwekhi engathi iyafikelela kwezonyango ukuba ezinye ziyakwazi ukuyitya idatha yakho early ingekapheli kwa inyanga kwaye ke uMzantsi Afrika uxabise kakhulu idatha ezifundweni.

Ngoluvo lwam into engenza idatha ifikeleleke kuye wonke umntu waseMzantsi Afrika kukuyisebenza kwizinto ezibalulekileyo ungayigcina ungayisebenziseli kakhulu mihla yonke ikwazi ukuhlala kwaye ihle kancinci.

Ndingavakalelwa ndiphoxekile ngoba idatha le akudalanga ndiyithengile kwaye iphele ndingekayisebenzisi. Ngoko ke ndingathi kufuneka umntu xa izawuphela idatha yakhe akhawuleze ayisebenzise ingekapheli engakayisebenzisi.

Idatha endidla ngokuyisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo ngu-three hundred megabyte apho ndingathi usenongayigqibi naloo three hundred megabyte ngoko ke iyakwazi ukuhlala inyanga iphele ikhona idatha.

Ibhalantsi yedatha yam ndiyijonga mhlawumbi kabini okanye kathathu sube kuxhomekeka ukuba ndiyisebenzise kangakanani idatha yam.

Kumava am obuqu ndicinga ukuba igigabhayithi enye yedatha yanele ngenyanga xa ukwazi ukuyigcina wena yena uyisebenzise kwizinto ezibalulekileyo ngoko iyakwazi ukuhlala inyanga yonke ingapheli.

Kuthethwa ngedatha into ethe qatha kum engqondweni kukwenza kukujonga umsebenzi wesikolo apho ndikwazi ukujonga izinto ezibalulekileyo ezibuzwayo kumsebenzi kwiphepha lesikolo efanele ndiyijonga ngalo.

Ewe, ikhona inethiwekhi endinokumkhomba kuyo yile yokuba inamaxabiso amancinci mhlawumbi ufuna uthenga idatha ngexabiso elincinci ngoko ndingakwazi ukumkhombisa inethiwekhi enguTelkom apho ke xa ufuna uthenga idatha uyakwazi ukuthenga idatha ngexabiso elincinci.

Into endingayenza kule meko xa idatha yam iphele ndingekayisebenzisi ndingenza uqinisekiso ukuba xa ndiphinde ndathenga idatha ndiyisebenzise ingekapheli.

Xa kunopheka idatha yam ndingekagqibi umsebenzi wesikolo ndingaziva ndixhalabile ngokuba kufuneke ndifowunele umhlobo wam ndimcele andigqibezelele lo msebenzi ogqiba andithumelele efowunini emva koko ndikhalaze ngamaxabiso edatha aphezulu.